Swi sukela eka tidyondzo ni vutivi lebyi hi byi kumaka loko ya ha ri vatsongo vo tala ngopfungopfu ka he va ribala ra ntima hi dyondzisiwa ngopfu kumbe hi tive hi kuma vutivi ngopfu bya ku chava bya ku ve ni u chava ku khandziya xihahampfhuka hi ku tiva ku loko wo va henhla ku ni nghozi yikulu ku ve ni xi nga wa loko u xi khandziyile ku ni nghozi yikulu leswaku u nga ka u nga ha yehli leti i tidyondzo ni vutivi lebyi nyikiwaka munhu a ha ri ntsongo ku nga leswi n'wi endlaka a kokela ndzhaku loko se a ri nkulu ku fanela a khandziya swona swihahampfuka.

Eka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona ni ikhonomi ya hina ndzi vona swi fanerile hikuva na e e nhlayo ya vanhu lava lavaka ku famba hi yoho bazi yi va yi ri henhla lembe na lembe leswi endliwa hikuva a ya ha ri na xona xitimela xa ku ve ni a xi ta teka vanhu vo tala leswi a swi ta ehlisa e xilaveko kumbe a xi ta ehlisa va nhlayo ya vanhu lava lavaka ku famba hi bazi kambe ke loko vanhu va tele so swi lava va tatisa mali ya kona ku ve ni va a ta kota ku tsema na lweyi a nga lavekeki ngopfu a nga yi laveki ngopfu u wo lava ku famba hi yoho njhe se ndzi vona swi fanerile ku ve ni va tshama va yi tlakusa i mali leyi.

Ndzi vona ku laveka ku thoriwa va vanhu lavakulu va ta tiva ntirho lowu hikuva n'wana eka mikarhi ya yo tala i nghena a tshembe leswaku vatirhisi va ndlela hi lava va vaka va mu vona nkarhi hinkwawo a ngo tiva ngopfu milawu ya le endleleni hi ku hetiseka kambe i wo nghena ni tshemba relero ku i ta ni vona i ta ni ehleketelela tanihi munhunkulu loyi a nga na rirhandzu kumbe ku hleketelela n'wana lontsongo se ke munhu lonkulu loko a ko tirha yehe i va ni vutokoto bya milawu ya le ndleleni i va a na vutlhari byo tiva ku loyi munhu hambi a fanele a a hi nyika ndlela loko a nga hi nyiki hi ta yima leswi swi nga pfuna eku ve ni ku hungutiwa tinghozi.

Xo sungula ndzi nga ringeta ku tsutsuma ndzi ringeta ku ve ni ndzi xi kuma kumbe ndzi xi teka ka lweyi a xi yivaka loko swi nga ri na vunghozi kambe ke loko swi nga koteki ndzi nga ringeta ku ve ni ndzi rila ka lava nga le kusuhi va ta ndzi pfuna hi ya swi teka hi ya xi teka ni ku ve ni va ndzi pfuna hi ku ve ni hi foyinelana na maphorisa i ku ve ni munhu loyi i kwihi i famba njhani ku ve ni xi ta hatla xi kumeka xi vuya eka mina xikanyakanya.

Xo sungula i ku landzelela milawu ya mapatu hinkwayo hi ku buka xikandziyiso kumbe xigandlu xa ku ve ni xi tsemakanyile swa ku munhu i fanele ku famba kwihi timovha ti fanele ku famba kwihi na koho loko u swi tiva ku u ta famba ka hi nkarhi wa madyambu hi ku ambala swiambalo leswi tivisaka vatirhisiwa va magondzo hinkwavo swa ku ku na munhu endleleni. Swiambalo leswi swi khanyisaka kahle swi vitiwaka ma-reflector ni ku ve ni u tsemakanya ndlela laha ku nga gandlisiwa koho swa ku i ku tsemakanya ka vanhu ndlela i tindlela tin'wanyani leti nga pfunaka munhu ku ve ni a hlayiseka loko a tirhisa patu.

Yi hambana hi ku tala kumbe nhlayo ya vanhu va xifundza xelexo xifundza xa Intercape ku nga xifundza xa le Western Cape hi yona yi nga na budget ya vumbirhi hikuva na yo hi yoho ya vumbirhi hi ku ya hi nhlayo ni ku ya hi ku tisa mali kumbe ku nghenisa mali eka ikhonomi ya tiko. Xifundza xa Gauteng xi na Buscor tanihi xo xifundza xa ku sungula xi nga na nhlayo ya le henhla xi nga na vanhu va le henhla na koho xi nga xifundza lexi ku nga xo ya ikhonomi ya tiko ku va na xifundzankulu xa Mpumalanga xi nga na Myboet ku nga yoho ni nga tekaka yona hikuva hi yona ndzi yi tivaka ni ku yi tshemba.